Dijo tsa mokete di lokiswa ke bomme le bontate motseng ono. Bontate ba etsa bonnete ba hore kgomo e wele, nama e tla ba teng moketeng. Ha bomme ba etsa bonnete ba hore tse ding dijo di tla ba teng tse tla hlokahala moketeng. Ntho ekang matla e hlophiswang pele ho mokete ke jwala ba Sesotho. Ha ho na mokete kantle ho jwala le nama. Tse ding dijo di lokiswa ka tsatsi la mokete, ke moo o tla bona bomme ba rona kaofela, ba tswile motseng ona ho ya moketeng. Ba tsoha hoseng ka matjeke ba behe pitsa tsa bona. E re tsatsi le tiya, mokete o qala, pitsa tsa bona e be di butsuwe.

Ha o le moradi wa boreneng, ha o bue le motho a moholo o eme ka maoto kapa o itshwere thekeng. O dula fatshe, o kobe hlooho, o shebe fatshe ha o bua le motho a moholo. E nngwe hape e ke e rutuweng ke hore ngwanana ha nwe metsi a eme ebile ha nwe metsi a eme hara ntlo. Ena ya hara ntlo yona, ba re ngwanana wa boreneng ha eme hohang hara ntlo. Tse ding dintho e ne le dintho tse ke sa di utlwisising, empa ka hobane ke ngwanana boreneng, ke tlameha ho di etsa. Ne ke sa dumellwa ho tsamaya le metswalle ya ka, ka tsela eo nna ne ke thabela ka yona. Ha ke tswa sekolong ne ke kgutla ke tle hae ke shebane le mesebetsi ya ka tlung.

E nngwe e ke e tsebang ke hore bontate ba lokisetswa moo ba tla dula teng ka ntle. Tulo eo e bitswang sakeng. Bomme bona ba lokisetswa ntlo, eo ba tla kena ho yona, ba dule ho yona. Ka hara ntlo eno ho dula bomme ba se ba le baholo, be e bang ba ka nqela ho dilemo tse mashome a mane ho ya hodimo. E nngwe hape e etsuwang ke hore jwala ba setho le motoho di dula di le teng ka nako tsohle, moketeng ofe kapa ofe.

Bophelong bona ba ka, ha ke so ka ke ja sehwapa se entsweng hae. Ke tseba sa lebenkeleng feela. Ka hoo, ke nahana hore monate wa sehwapa ha ke so tsebe hantle empa le sehwapa sa lebenkeleng se monate. Jwale ke nahanela hore sa hae se monate ka ho fetisisa, se monate bona bona bona bona bona bo hlabosang bo rothisang mathe. Le nna ke a kgalla ka letsatsi le leng ke ke fumane monyetla wa ho ja sehwapa se entsweng hae. Sena sa lebenkeleng se monate le sona sehwapa. Se monate nate nate nate, ekare o ka tima motho ebile ha o ja sehwapa ha o batlehe o bo nne ho be teng motho a ntsa o kopa. Hoba ha ho fanwe ka ntho tse monate jwalo ka sehwapa.

Le nna ke paki, dipababi di monate haholo, empa nka se o jwetse hore na di etsa jwang. Ke dutse ke fumana di entswe ke di je ha monate, ke se ka botsa le hore na di entswe ke mang, ha jwang. Monate wa tsona, ka mora moo o nyorwa ha monate o nwe metsi. Lelwala, ke tseba feela hore ho na le lejwe le bitswang lelwala, empa mefuta ya lelwala ha ke e tsebe. Lelwala ke tlwaetse ho le bona mekgorong ya habo rona. Le dutse moo ka , ke lejwenyana le leholonyana tjena, le letle. Le dutse le le sekono kono kono kamehla.

Ha motlakase o tsamaile, re sebedisa dintho tse pedi ho pheha. Hlabula, re sebedisa setofo sa kgase, re pheha ka sona. Empa Mariha re besa tsane tse batlang patsi. Re kenye patsi ho futhumale ka tlung. Re phehe, ke tsona dintho tse bang re a di sebedisa tseo. Ke nahana hore kgase le motlakase di a tura ebile motlakase o tswa tswa ho nyoloha lemong sena se fitileng, kgase le yona e tura haholo haholo, e batla ho baballwa le motlakase le ona o batla ho baballwa. Patsi e ngata le sakga difate le di le omise, le bese. Ho futhumale, le phehe.